Go khurumetsa dijalo mo temong go a thusa, ka gore go thusa gore dijalo di seke be di a bola ke semathana di a fiswa ke maemo a loapi a fetogang thata. Go thusa gape le ka diphologolo tse di nnang le rona mo magaeng di tsa bo dipodi, dikoko, jalo le jalo.

Temothuo ya ditoropo e a thusa ka ditshingwana tseno ga o na le tsone mo ka mo lapeng, o na le diphologolo di etsa bo dikoko jalo le jalo. O tsaya mantle a dikoko tsena mantle a dipudi tsena, o a a tlhakanya o a dirisa jaaka mmutedi o e le gore mmutedi wa teng o nolofatsa dijalo tsena tse di jewang. Mme e re mo dijalong tseo ga ntse di gola yana, ditshenekegi tse di tlhagang gone foo tse e le gore di ka ja dijalo tseo dikoko tsela di boe di di je, dikoko le dinonyane tse di fetang mo gare ga tsone foo di nna ntse di ja ditshenekegi tseo tse di etsang bo diboko, jalo le jalo. Go direla gore dijalo tsena di gole, dikoko tsela le tsona di none, ke gona e le gore di na le tirisanommogo.

Go tlhokega letswai, vinegar kana sauce, go tlhokega le di-spice kana le mo e le gore o ka e anega mo teng, mme le lesela le e le goreng le ka thibela ditshenekegi kana dintsi gore di seka nna ntse di namela fo teng foo go fitlhela nama e oma. Mme o tlhakanya nama eo ka mo letswaing le vinegar eo o a di kopanya, ga o fetsa o a di anega mme wa khurumetsa ka lesela leo.

O ka tsaya dikolobe tsena o a di isa ko mabenkeleng a e leng gore a dira ka nama. Mabenkele ao ga o ba reile wa re o tla ba thusa ka go ba fa nama bone ba tla go duelela dikolobe tse e le gore wena o di godisa mo polasing ya gago, ka jalo o tla kgona gore o itirelele masente a a lekaneng mo potleng.

Merogo etsa bo thepe bo lerotho, ke merogo e e le goreng bomma rona ba godile ba e ja mme ke merogo e e le goreng e na le dikotla e e monate. Mme ke merogo e le gore ga e fitlhe mo mabenkeleng a magolo, mme batho ba ba nnang ko ditoropong ba tswa ba le magaeng ba na le go e gopola ka gore ke selo sa ntlha fela se e le gore ga ba tsena ko gae morago ga dipula ba botsa ka yone.

Nku ke yone e e tumileng thata ka go beolwa ka gore gantsi go dirisiwa bowa ba yone ga ba dira diaparo kana le .

Ditamati ke bona di le botlhofo thata go go ka jalwa, ka e le gore ga o ntse o na le yone ka fo ntlong, ga e ka re e a kana go bola o a e tsaya o e latlhela mo tshingwaneng. Ga o e latlhetse mo tshingwaneng ya gago ke gone fa o fa e leng gore ga ntse o e nosetsa e a itshwareletsa, thapo tsa yone di a itshireletsa mo mmung e be di mela. Ka jalo go rojwa ga yona o rojwa fale ga e setse e le e khibidu, e setse e bontsha mmala wa yona gore e fitlhile nako ya gore e ka rojwa.

Tlelaemete go fetoga ga yona go tlhakatlhakanya dilo di le dintsi ka gore ga re sa tlhole re itse nako e e siameng gore motho a ka lema a lemela efe kana merogo efe, kana ke nako efe e e siameng gore thobo e ka simolola. Ke gone foo fa go, tlelaemete e sa re thusitseng e sa re tlhagelwe mosola thata ka gore go na dipula tse di masisi go na dinako tsa teng ga di kologane jaaka peleng.

Temothuo e thusa setšhaba bothata le GDP ya Aforika Borwa thata ka gore ke yona e le goreng e thusa gape le ka gore dinaga di kgone gore di nne le botsalano ka ntlha ya go refosetsanya merogo kana leruo ka mokgwa o re dirisanang le naga e tsa Amerika, China, tota le yona Ukraine le Russia ka'ore tsone di refa mmopo, le reise, rona re bafa dijalo tsa go etsa bo apole, bo dinamune, dilo tse di ntseng jalo.

Ke tota ke ratile morogo wa thepe le ditapole, ditapole le goriana le kajeno ke santse e le gore di gaufi thata le pelo ya me, ka gore ke bona e le tsone tse e le goreng o ne a di dira ka mekgwa e le mentsinyana mo e le goreng e ne e nkgatlha.

Go fetoga ga tlelaemete go a re ama rotlhe re le batho ka gore re tshwanetse re amogela gore ke sefapano sa rona re tlase jara. Fela re tshwanetse gore re tla le mekgwa e mešwa ya go enta gore ditshenekegi tse di ka tlang, tse di ka runyang go tswa mo tse e le goreng di ka tla le megare e e le gore e ka tshwenya batho kana dijalo e be e le gore re kgona gore re e lwantshe.

Ditshenekegi tse di tletseng di tletse ka lebaka la go fetoga ga tlelaemete ke mathata e le goreng ke sefapano se e le goreng re tla se jara. Mme re ithuse re fitlhele mekgwa e mešwa ya go enta ka gore tlelaemete yona e fetogile ga gona se re ka se dirang gore re busetse morago, ke re ka gore re amogele, reye pele, re bone gore go tswa fa re ya kae re leba kae.

Polase e ntšhwa go e simolola ke go e tsenya legora le le itekanetseng e be o e tsenya metsi a a lekaneng ka gore ke tsona dilo tse e le gore di botlhokwa tse pedi tsa mathomo tsone tseo. Ka jalo legora, metsi le tlhabololo ya mobu go tsamaya o ntse o lema go nna le bonnete jwa gore o o sala morago le temo ya one le tlhabololo ya one.

Gantsi ke itse e le dinawa tse e le goreng di na le di-vitamin-i tse di kwa godimo le protein ka gore ke tsone tse e leng gore ke di tshwanetse thata mo pelong. Ke tsone tse e leng gore ke di tlhompha thata.